Ne ka rata ho kgutlisetswa tjhelete ya ka morao ka hobane ke rekile data ya mashome a mararo, empa ha o so fele le nako e kae? Ha o so fete ke tjho le dihora tse pedi empa se e fedile, ha ka e sebedisa le ho e sebedisa hangata. Ha ke utlwisisi hore ho etsahalang ke rekile data ya mashome a mararo, empa e se e fedile. Ho sa ntsane ho fedile hora feela tje, ke sa e sebedisa. Ne ke kopa ho kgutlisetswa tjhelete ya ka morao ka hobane data eo ha ya nsebeletsa, ha ka e etsa letho.

Nna data ya ka ke e boloka ka hore ke se ke ka nne ka kena kena dinthong tse sa hlokeheng. Ho tshwana le ho bapala di-game tse hlokang internet-e, ho tshwana le ho kena ke sa hloke letho bo YouTube, ke shebelle di-video tseo ke sa di hlokeng. Ke e baballa ha jwalo data ya ka, ke e sebedisa ha feela ke hloka hore ke e sebedise. Ke se ka e sebedisa feela hore ke etsetse monate, kapo ke etse feela ke tje ho thabisa metswalle, kapa le bona ba lelapa. Ke e baballa ha jwale hore ke se ka nna ka kenya dintho tse ngata tse sa hlokang hore ke sebedise yona internet data.

Hangata data ya ka mehla le matsatsi ha ke e hloka ke sebedisa network-e ya Telkom. Ke yona e nang le di data tse fatshe ebile di a bolokeha. Ebile hape ke ke reke tse bitswang ka hore ke monice. Ke tsona hee tse bolokehileng ebile tse fatshe, tse sa tureng le ho tura. Di ba ngata hangata, di phete tjhelete ya tsona e be fatshe. Ka hona ke sebedisa yona Telkom-o e bitswang ka hore ke monice. Ke yona e mbolokelang data, di-data bundle tsa ka di ba ngata. Ke kgone hore ke qete ka tsona beke di ntse di le teng.

Molekane wa ka ke bona ho le thata nakong ya hona tje hore ke ka tswela pele ke ne ke reke data kgwedi le kgwedi. Ka hobane data ena tjhelete ya teng e ya hola empa hee moputso wa yona o monyane haholo, ha o nyolohe o phela o le monyane. Ka ona ke bona ha nako e ntse e ya, ke tla ya ke hlolehe ho reka yona data eo ka hobane tjhelete e ya hola kgwedi le kgwedi empa moputso wa ona ha ko o bone.

Hallo? Ne ke kopa ho botsa hore se ka data ya ka e tla fela hara mpa ya bosiu kajeno, hwa kgonahala hore le ka mbaballa yona ka hobane ha ke so e sebedise ebile ha e so fele? Hape ke e hloka haholo, ne ke kopa ho botsa feela hore ke ka etsa ha jwang? Ho ka etsahala ha jwang hore e baballehe data ya ka. E se ke be ya fela, e se ke be ya ka hobane ha ke so e sebedise ebile ke ae hloka.

Mmuso ntho o ka e etsang ka ho thusa setjhaba tabeng ya data ke hore ba ka etsa dintho tseo re di bitsang ka hore ke di-Wi-Fi hotspot. Moo ho etsahalang hore ho kenywa Wi-Fi, ho kenywe yona palo ya Wi-Fi moo e tla etsang hore batho ba kgone ho connect-a, ba kgone ho ba na le internet-e, kapa yona data eo ba tla kgonang ho e sebedisa ha ba hloka hore ba sebedise internet-e. Ka hobane matsatsing ana a kajeno data ya tura ebile ha se mang le mang a kgonang hore a reke data eo e tla mo sebeletsang beke kaofela, kapa kgwedi yona kaofela. Mmuso ona o ka kgona ho kenye dipalo tsa Wi-Fi o kgone hore batho ba kgone ho connect-a ho internet-e ka mehla le matsatsi.